Mo setsong sa me e leng Batswana bomme ba apara letsela le le bidiwang Letoisi, bomme ba apara dikobo tse re di bitsang Megagolwane. Mme, basetsana bone ba apara makgabe, basimane ba apara diope.

Ee mme, fela fa e le gore go matshwanedi gore moaparo o o aparwe teng kgotsa go na le letsatsi le le beilweng jaaka, letsatsi la go tshwana le Heritage day, mo e leng gore batho ba na le gore ba apare moetlo kgotsa setso sengwe le sengwe se e leng sa bone kgotsa se ba ka ratang go se apara.

Ke moaparo o o tshwanang le o aparwang ke Batswana, moaparo o tshwanang le o aparwang ke Bapedi, moaparo o tshwanelang basadi o aparwang ke Mazulu. Ke meaparo e e leng gore ke nagana gore e tshwanela basadi ebile, e mentle ka gonne, ga ya ntsha letlalo, ga ya ntsha dilo tse e leng gore basadi ba tshwanetse ba di ntshe jaaka dirope, marago kgotsa one matsele.

Nnyaa ga ke nagane jalo ke nagana gore dilo tse di rotloetsang basadi gore ba apare diaparo tse di khutshwane jaaka, segompieno ke gore dinako di fetogile. Ga di sa tshwana le pele batho ba apara jaaka ba rata le ditshwanelo tsa basadi di dintsi mo e leng gore mongwe le mongwe o na le tetla ya go apara se a batlang go se apara.

Gore re bone gore motho ke wa setso se feng re bona ka mebala e e farologaneng, re bona ka matsela a a farologaneng, re bona ka meroko e e farologaneng re bona le ka dilo tse e leng gore ba di rwala motlhogong tse di farologaneng.

Go ya ka setso mosadi o o nyetsweng o tshwanetse go rwala motlhogong, mosadi o o nyetsweng o tshwanetse go baya mo magetleng, go khurumetsa magetla, ebile, o tshwanetse go apara meaparo e leng gore e khurumetsa mangwele a gagwe. Mo Setswaneng basadi ba apara matsela a bidiwang bo Letoise, dikobo tse ba di beyang mo magetleng di bidiwa Megagolwane.

Meaparo ya Setswana e ke itseng ke letsela le le bidiwang Letoisi, kgotsa Seshweshwe, ke matsela a e leng gore a dirisediwang mo Setswaneng.

Setso le diaparo tsa se jalo jalo tsa basadi, ga gona kamano e e leng teng fao, kamano e ka nnang teng ke gore dikete ke dikete ka dituku ke dituku.

Nnyaa ga di ka ke di a tshela mmogo ka gonne, gompieno ga o ka ke wa tsamaya o apere makgabe kana o apere seope.

Moaparo le ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsana ka gore setso se bolokegileng ra batla kgotsa ga re batla.

Fešene eno ya gompieno ga e ka ke ya thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka gonne, mo dilong tsotlhe. A ke maemo, kgotsa ke di aparo. Ga re ka ke ra tsamaya re lekalekana le banna, ke molao ebile, ke tlholo e e dirilweng jalo.

Ditiragalo, diphetogo kgotsa mabaka a irileng gore basadi ba fetole ya ka ba apara. Ke gore gompieno, ga o ka ke wa apara hela o le mosadi ka gonne, banna ba e leng gore ga ba siama ba ka tla ba go tsaya ba go dira dilo tse di maswe. Ebile, le molao ga o dumele gore basadi ba apare jaaka ba batla, go na le selo se re se bitsang public indecency.